Fa motho yoo senang tiro a na le madi a a bolokilweng, tlhatlhogo ya ditlhwatlhwa e dira gore madi ao a reke dilo tse di leng nnye se. Seno se fokotsa matshelo a bone le bokgoni jwa go itshegetsa fa ba ntse ba batla tiro.

Ke dirisa data ya MTN, e ke e rekang ka masome a matlhano, mme e tsaya sebaka sa beke, me ke yone e-e e leng gore network-e ya teng ga e ntshwenye, so go botoka go e sebedisa.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng kgwedi e e fitileng e, ke lekgolo, mme ke e dirisa dibeke tse di pedi. Fa motho a batla go e reka, o tshwanetse a dial-e one four two star, mme a kgotlhe option-e ya my town offers. O tla o tla e hwetša gone moo.

Ke data ya hundred gig-e, mme nka kgona go e dirisa kgwedi ka moka. Nka rata e tsena ka di one kgwedi e nngwe le e nngwe.

Thekenoloji ya five G e dira , gore e ka dira gore re kgone go sebedisa data ka bonako, mme re sa sebedisa e ngata, mme ke dilo tse dintsi tse re ka itumelelang fa madirelo a diriwa, ka gonne e-e ka tlhola le tiro.

Data o ka e tsenya ka di-USSD, mme o kgona go leletsa ba lelapa ka go sebedisa bo di-WhatsApp le di-Facebook.

Nka se tshwarege ga ntle, mme nka dira gore ke e berekise botoka ka go baya di-restrictions-e mo di-App-peng tse dingwe tse ke sa di sebedisang.

Ke reka data ka gonne fa o tsenya mowa e kgona gore e batle madi a a kwa godimo, gore o kgone go reka data eo.

Nka mo aroganyetsa yone ka go tsena mo App-peng ya MTN, mme ka kgotlha opation-e ya share data, mme ka kgona go tsenya di-number tsa gagwe ka kgona go share-ra le ene.

Di-unlimited data di ka nna tsone, ka gonne di potlakisa data, mme di dira gore e o kgone go sebedisa madi a le mannye.

Ee, e siame, ka gonne ba ka kgona go dira ditiro tsa bona tsa kwa sekolong, ka botoka.

Dithuto tse di kgolwane di tshwere bothata, ka gonne baithuti ba bantsi ba sebedisa yone thekenoloji ya AI, go ka dira di assignment-e le di-exam.

Ke thekenoloji ya AI, mme e ka tsietsa batho ka go tshameka ka maikutlo a bona.

Ka gonne batho ba batla go tokafatsa maphelo a bone mme thekenoloji ya AI, e dira gore lefatshe le kgone go lemoga dilo tse dintsi, tse batho ba ka palelwang ke go di lemoga.

Thekenoloji ya AI. E dira e lemoga dilo tse dintsi tse batho ba ka palelwang ke go di lemoga, mme batho ba na le maikutlo, mme fela AI yone ga e na maikutlo.